Sweswiwani vanhu sweswiwani vanhu a va ha mbali swiambalo swa ndhavuko ku fana na khale, vanhu sweswiwani va landzelela ngopfu swilo swa xilungu ku hanyiwa xilungu. Hi ku ya hi ku landzelela minkarhi naswona na ku va vantshwa va nga dyondzisiwanga ngopfu hi swa ndhavuko, na ku va vanhu va ku tala va nga tinyungubyisi ku fana na vanhu va khale hi ndhavuko wa vona.

A ndzi ta endla xiambalo lexi xi va ka ni lapi ra Xitsonga, xi va xi rhungiwe hi lapi ra Xitsonga, kambe xi va xi ri lexi xi xi xi landzelelaka swiambalo swa manguva lawa ku fana ni tihembe. Hembe ya kona ku va hembe leyi khomaka munhu kambe yi va yi ri hembe leyi yi va ka yi ri ni lapi ra Xitsonga.

Vavasati lava feriweke hi vavanuna va tala ku va va tshikeleleka swinene hikuva va fanele se va sala va teka xiyimo xa n'wanuna emutini, va va muphameri, va tlhela va kota ku hlayisa muti. Leswi swi endla leswaku va nga koti ku va va va hanya nkarhi wa ku leha eminkarhini ya ku tala hikuva, se va boheka ku va va tirha mitirho yimbirhi, kumbe va teka swiyimo swimbirhi endzeni ka muti. Va kota ku kurisa vana nakona va kota ku tiyisisa leswaku muti wu va wu hlayisekile.

Un'wana na un'wanyani munhu loyi a nga kula ku enela malembe ya ku fika khumenhungu, wa fanela ku va a va yena a a nga na vutihlamuleri bya ku sweka. Swi vula ku laha mutini ku va ku nga ri na munhu wo karhi loyi a faneleke ku sweka hinkwenu ka hina hi va ku hi fikelerile eka malembe yalawo hi ta sweka.

Ntirho wa Xitsonga ku va ku ri laha ku va ku hlangane maxaka na vanghana va mindyangu leyi yimbirhi. Ku rhangiwa hi ku va ku hetisiwa swa ku hlangana ka vona hi ta malovolo, ivi endzhaku ka swona lava ka va n'wansati va va va nyikela lowa n'wansati a lava ka va n'wanuna kutani va va va hi vatswari hinkwavo.

Swiambalo swa ndhavuko swi na nkoka swinene hikuva, hi swona leswi kombisaka tinxaka ta ku hambanahambana ku lava hi va mani hi ku ya hi leswi va va ka va hambane swona. Swi kombisa ndhavuko kumbe mindhavuko leyi ya ku hambanahambana yi nga kona etikweni rerhu. Naswona loko ku ri eka tindhawu kumbe eka swiendlakalo swo karhi swa ndhavuko, hi kota ku va hi kota ku tivana hi ku ya hi ku hambana ka tinxaka ta hina.

Munghana wa mina ndzi hlamusela leswaku ndzi munhu loyi a nga ri ki ni vuxokoxoko byo enela etimhakeni ta minkhuvo kumbe mikhuva yo basisa khombo, eka ndhavuko wa hina. Leswi hi swi tivaka swona hileswaku va kuma vanhu lava va swi tivaka, va ta va ta pfuneta kwalaya mutini kumbe ka ndhawu yeleyo va ku nga ni khombo kona.

Vanhu lava va rilaka eka ndhavuko wa hina va toloveleke va toloveleke ku va va mbala swiambalo swa ntima, leswi va ka ku ri swona leswi kombisaka leswaku va le ku rileni kumbe va weriwe hi khombo.

Wanuna u va ni swihlawulekiso leswi leswi landzelaka leswi kombisaka ku u ta va wanuna wa xiviri kumbe wanuna wa kahle ka nsati wa yena. Hi n'wi vona hi ku va leswi a hlayisisaka mutswari wa yena wa xisati xiswona, leswi a kotaka ku va a teka vutihlamuleri ka hinkwaswo leswi a swi endlaka. A va munhu wa rirhandzu ka vamakwenu, a va mu munhu loyi a kotaka ku yingisa, munhu loyi a kotaka ku vulavula na ku va a tiva mhaka ku va na vutihlamuleri eka swilo swa yena hinkwaswo.

N'wana nga leri i endlelo leri nga kona ri nga va kona kusukela khale, ri landzelerisiwa hi ku ya hi ku siyerisana kusukela ka vakokwana wa vakokwana wa kokwana. Leswi hi swi vulaka ku na wena u fanele u yisa mahlweni hi ndhavuko lowuwani, wa ku va ku yimbisiwa.

VaTsonga va ku tala va lahla ririmi ra vona loko va fika emadorobeni hikuva, va va ku chava va chavela vutomi bya vona. Hikuva minkarhi yo tala ku vuriwa leswaku vaTsonga a hi va laha Afrika-Dzonga. Naswona van'wani va na ku chava hikuva va nga tinyungubyisi hi vutsoniwa bya vona.

Ina ndza pfumela ka xivulwa lexi, kumbe ka marito lawa leswaku swi teka kumbe swi lava vaaki ku kurisa n'wana. Leswi hi swi tivaka na ku kula hi karhi hi swi tiva hileswaku n'wana a hi wa munhu wun'we, leswaku ku humelela ka yena ku ta va ku humelela ka yena hinkwenu. Leswi endlaka ku ri hi kota ku pfunana eku ve ni vana va kula na ku va vatekiwa, va va na ku swi tiva leswaku munhu i munhu hi vanhu van'wanyana.

Ku va ku swekiwa hi tihunyi ni ku swekiwa hi vulongo, leswi ku ka swilo leswi swa tirhisiwa swo sweka hi tihunyi kambe leswi n'wanyana a swa ha tirhisiwi hikuva se ka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona ku tirhisiwa ngopfu swa magezi. Naswona vanhu va landzelela ngopfu hi swilo swa Xilungu.

N'wana nga, ku va n'wanuna murhi wa kona hileswaku u va na vutihlamuleri. E n'wanuna loyi a tiyisisaka leswaku u phamela ndyangu wa yena, loyi a tiyisisaka ku ndyangu wa yena wu hlayisekile, loyi a rhandzaka nsati wa yena a nga wu tlhandlekiki voko, loyi a kotaka ku hlayisa ndyangu wa yena a va na nkarhi na ndyangu wa yena.

Hi mi rhamba ku ta va na hina ekerekeni ya hina. Laha mi nga ta tiva hi leswi n'wina Xikwembu xi nga mi endlisa xiswona ni leswi Xikwembu xi nga mi endlela swona. Hikuva ku tikumeni kumbe ku kumeni ka n'wina Kreste i kuma ka n'wina vo n'wina, naswona ku va mi hanya vutomi bya le henhla. Hina hi hi ta mi pfuna matihlo eku twisiseni ka leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona hi n'wina. Vanani na hina, mi nga ka mi nga ti soli.

Hi ku ya hi vanhu va khale a swi nga fanelanga leswaku vavasati va va na swiyimo swa vurhangeri eka ndhavuko wa ka hina kambe namuntlha ku na ku cinca swinene hikuva hina tindhuna leti ti nga ta xisati naswona hi tlhela hi va na tihosi tihosikati leti ku nga tona ti pfumaka tiko ku nga ri tihosi. Leswi swi kombisa leswaku se ku ve na ku amukela leswaku vavasati na vona va swi kota ku rhangela hi ku ya hi ndhavuko.

N'wananga mavito ya swivongo ya na nkoka swinene hikuva ya hlamusela laha hi sukaka kona ya hlamuselaka ku hi hina va mani ya kombisa ndhavuko wa hina. Leswi loko wo lahlekeriwa hi swona u ta va u lahlekeriwe hi ku wena kutani u fanele u swi hundzisela mahlweni leswaku hi nga lahlekeli hi vuhina.

Miroho loko yi swekiwa yi swekiwa endzilweni ku cheriwa mati naswona mati lamayani masungula ku vila ku cheriwa miroho ku cheriwa na timanga emikarhini yo tala yi hlanganisiwa na timanga miroho leyi. Hi yona ndlela leyi ya ndhavuko leyi hi tivaka yona yi swekiwaka hi yona miroho.

Hi vile na varhangeri vo fana na manana Winnie Madikizela Mandela, vo fana na va Naledi Phando, vo fana na vo na va hosikati Modjadji. Vavasati lava hi vona lava nga endla leswaku vavasati va tivona leswaku va nga ha swi kota ku va va rhangela kumbe ku fambisa tiko ku va va teka swiyimo swa vurhangeri laha Afrika-Dzonga.

Ndzi lava ku mi dyondzisa hi swekelo ra tshopi, swekelo ra xigwimbhi, swekelo ra xiendlahivomu. nkoka wa ku va mi tiva swilo leswiwani i mhaka ku ri i swakudya swa ndhavuko wa hina leswi hi fanele hi swi hundzisela ka lava va ha taka ka vatukulu lava taka leswi swi endla leswaku hi nga lahlekeriwi hi laha hi humaka kona hi nga lahlekeriwi hi leswi hi nga xiswona na lava na vanhu lava hi ka vona.

hi ku ya hi xi Afrika lexi a xi endlaka i ku va a tivisa va ndyangu walowo wa n'wansati leswaku u lava ku wu teka naswona a n'wi tiyimisele le ka vona ku u lava ku teka wansati wa loye kutani na kona leswi hi xi Afrika hi endlisaka xiswona emikarhini yo tala i ku va van'wani tinxaka ta vona va n'wi teka n'wansati waloye va tshama na yena van'wani tinxaka ta vona i rhanga mindyangu leyiwani yi tivisana va ti tivisa hi maendlelo ya kona yalawa.

Vurhangeri emikarhini yo tala a byi yi hi ku va u ri n'wanuna kumbe n'wasati i timhaka ta maehleketelo, i timhaka ta matwisiselo na vutivi lebyi munhu a va ka na byona. Emikarhini yo tala vanhu va rhangela kambe va nga ri na vutivi va rhangela hikokwalaho ka ku wanuna. lexi xi nga xa nkoka i ku va hi nyiketa vanhu lava xisati nkarhi wa ku va hi kombisa leswi vona va kotaka swona hikuva vurhangeri byo byo tswaleriwa a hi mhaka ngopfu ya ku ri u wanuna kambe wasati xana?

Xo sungula lexi ndzi nga xi endlaka i ku kombisa leswaku vurhangeri a byi yi hikuva u ri wanuna kambe wasati kambe i xiyimo xa miehleketo, i vutivi na ntokoto lowu munhu a va ka a ri na wona. Hi ku ya hi ku twisisa ka mina va ri ndlela yi vutisiwa ka lava nga rhanga mahlweni kutani loko munhu a ri na vuxokoxoko a ri na vutivi bya vurhangeri wa swi kota ku rhangela kutani i mhaka ngopfu ya ku vurhangeri ka swona bya tswaleriwa nakona ku na ku dyondzela ku rhangela. Se mikarhini yo tala hi langutisa onge vavasati a va swi koti hikuva hi tibyela leswaku hi vavanuna ntsena lava va nga tinhloko kambe vavasati mikarhini yo tala hi ku ya hi ntokoto lowu va nga na wona va swi kota ku rhangela vanhu. A hi va nyikile nkarhi na vona va hi komba leswi va kotaka swona.

Va endla leswaku va hlengeleta vanhu lava nge le ku holoveli naswona va vulavula mahlweni ka huvo ivi huvo yi kota ku avanyisa leswiwa swi endla leswaku ku nga vi na loyi a tekaka tlhelo ra wun'wanyani. Huvo leyiwani yi kota ku tshama yi vulavula ku vonisaniwa ku ri nandzu wu nga va wu ri kwini naswona ku nga endliwa njhani leswaku ku va na xitshunxo. Ndzi vona endlelo leri ri tirha swinene because hikuva ra pfuna ku nga ri na ku teka ku vi na xihlawuhlawu.

Ndzi ta va xavela miceka, lava va tintombi ndzi va xavela na swibelana, ndzi va xavela na masandhazi, ndzi va xavela na maduku. Lowa jaha ndzi ta n'wi xavela tinjhovo, ndzi n'wi xavela ni xikipa xa kona, ndzi n'wi xavela na timphaxani.

Vuhlalu lebyiwani byi va byi nga fani. Vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko, byi va byi ri na mihlovo ya kona, byi va byi endliwe hi ndlela ya ku kombisa ku ri lebyi i bya ndhavuko. Naswona byi mbariwa hi minkarhi yo karhi byi mbariwa na swiambalo swa kona swa ndhavuko. Lebyi bya tin'anga va tshama va byi ambarile hikuva hi byona lebyi byi kombisaka leswaku i tin'anga ta ndhavuko.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi kuma leyi ringanaka ntivo lowu ndzi nga wu endla. Ivi ndzi sungula ku byi ku teka vuhlalu lebyiwani ndzi byi rhunga hi ku hambanahambana ka mihlovo, hi ku ya hi mihlovo leyi vona a va ndzi nyikete yona ya nkhuvo wa vona.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku macinelo ya xibelani i macinelo lama ma ku sakamela. Leswi ndzi nga kombisa ku ri i mhaka ya ku kota ku cinisa yonga.

Vavanuna eka ndhavuko wa Xitsonga va ambala tinjhovo, va ambala na timphaxani, va tlhela va ambala ni ti-vest ta yingwe.

Vavasati va ambala miceka, va ambala vuhlalu, va ambala swikipa kumbe tiyele, va hiza miceka va tlhela va boha maduku.

Ndzi rhandza Thomas Chauke naswona hi mhaka ya ku ri, tinsimu ta yena ta ku tala ti na dyondzo yo karhi. Na ku ri i ta ndhavuko.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya vukhongeri bya vukreste, hikuva hi leswi ndzi pfumelaka ka swona. Hi leswi swi endlaka na moya wa mina wu va na kurhula na ku tsaka.

Vuyimbeleri byi endla leswaku ndhavuko wa hina wu vonakala, ngopfungopfu hikuva minkarhini ya kwala vatsongo va tiveka ngopfu hi ku cina makhwaya na xibelani. Leswi hi swona leswi endlaka leswaku hi tinyungubyisa, tanihi hi rixaka leswi tivekaka hi ku cina swinene.

Ndzi rhandza ncino wa ndhavuko kumbe ya makhwaya hikuva hi yona leyi yi kombisaka vu hina, kumbe yi humesela handle vuTsonga bya hina.

Hi dyondza hi mahanyelo na vumunhu bya hina vaTsonga eka tinsimu ta hina ta ndhavuko, laha hi humaka kona tanihi maTsonga eka tinsimu ta vaTsonga.

Ndzi tsakela na mina ndzi tsakela na Thomas Chauke, loyi ku nga a khale a ri karhi a ri ka vuyimbeleri lebyi. Naswona u kote ku phikelela ku ta fikela laha a nga fika kona, leswi swi kombetaka ku tiyisela swi kombetaka na ku va munhu a ri na dyondzo yo karhi leyi vanhu va yi tsakelaka na vunanga lebyi byi tsakisaka vanhu swinene.

Mina tiyindlu leti ti endliweke hi misava, tiyindlu ta ta swirhendzevutana, leti ta mabyanyi, hi tona tiyindlu ta vaTsonga kumbe ta ndhavuko. Kambe tiyindlu letiwani a hi tiyindlu leti ndzi nga tsakelaka ku tshama ka tona. Hikuva hi hanya ka nkarhi wa ximodeni, nkarhi wa ku va ku ri na tiyindlu letikulu. Ndzi va ndzi tsakisa na hi ku va ndzi tshama na ndyangu wa mina endhawini yin'we.

Vavasati ndzi nga hlamusela leswaku hi vona lava kotaka ku teka yindlu va yi hundzula muti, kumbe va yi hundzula ndyangu. Vavanuna eminkarhini yo tala hi vona vaaki va tiyindlu kambe a va swi koti ku tisa ku kufumela, a va swi koti ku tisa kumbe ku hlanganisa. Vavasati hi vona va kotaka ku hlanganisa, hi vona va kotaka ku tisa ku kufumela endzeni ka ndyangu, hi vona va endlaka ndyangu wu va na ndzhuti, wu xiximeka, naswona va kotaka ku wu hlayisa no wu hlayisa.